Batjha ba lokela ho tseba ho pheha dijo tsa setso, ba ntse ba le banyenyane kapa hona ho ithuta ho ba ho di pheha dijo tsa setso. Nna ke ithutile ho pheha dijo tsa setso, ke nahana ke ne ke na le dilemo tse thirteen. Ha ke qala ke tseba hantle ke di etsa ka matsoho aka dijo tsa setso, ke tseba ho pheha leqebelekwane ke tseba ho pheha malamohodu, ke tseba le ho ritela jwala ba Sesotho. Ke tsebile jwang kae ke mang a nrutileng? Kamehla e ne e re mme ha sebetsa, ke ne ke dula ke mo shebile, ebile ke ela hloko hore na o tshela eng ha tshele eng. Ke ka hoo ke kgonneng ho tseba ho pheha dijo tsa setso ebile ho bohlokwa hoba ha hona le mekete kapa mesebetsi ho ke ke hwa ba boima ho nna hore ke di phehe.

Ho ya ka nna ba badimo, hore re tlameha ho kopana le bona kapa ho ikopanya le bona, ke nahana re ke etse mohlala, ke reka ntlo ha ke qeta ho reka ntlo, ke hloka hore ke etse mosebetsi wa badimo ke phehe jwala ba Sesotho ke reke reke senifi, ke bitse badimo ba ka, ke ba tsebise hore ke ka hare ho tulo le sebaka sena. E re ha ba batla ho bua le nna kapo meya ya bona e hloka ho ba le nna kapa ba mpatla ba sa nfumane, ba tsebe hore na ba tla nthola kae ebile ba tla nfumana kae.

Dikolo tsa lebollo di teng hobaneng, hona le batho ba sa dumeleng kapo ba sa dumelleng bana ba bona ho ya, sepetlele ho ya se a botona ba bona, empa ba dumela tabeng ya lebollo. Lebollong ba dumela hore ke moo bana ba lo rutwang melao ya bona ditso tsa bona diboko tsa bona moo ba lo e tsebang hore na bona ke bo mang. Ba batla eng. Ba batla ho etsa, ba batla ho iphumana ba le ho kae bophelong eya a teng mabollo a molaong. Mabollo batho ba nang le ona ba ngodisa semolao, ba be le mangolo a semolao hore ba ka bolotsa bana.

Bohlokwa ba ho pheha dijo tsa setso ke hore batho ba tsebe hore na le bo mang, le tswa kae ebile le etsa meetlo ya lona jwang? Ho pheha fatshe ka patsi ka pitsa ya maoto a mararo ya mmadikotwana, ho bohlokwa ebilane ho fa dijo, tatso e nngwe e monate hoba, hangata dijo tseo di phehang setofong le dijo tseo di phehang mollong wa fatshe ha di tshwane ho hang le ka tatso ha di tshwane le mokgwa wa ho pheha fatshe, ho fapane haholoholo wa ho pheha setofong ba tatso ya teng, le ntlafala ya teng le mollo wa teng wa ho pheha dijo ha di butswe ka mollo o tshwanang.